Kusoloko kukho indingeko yokuvelisa umoba. Umoba usetyenziswa ukwenza iswekile. Iswekile yiyo esenza ngayo iti ukuze ibe nencasa eswiti, iyasetyenziswa nakwezinye izinto ukuncasanisa.

Into enondihlupha njengomlimi xa imvula inetha kancinci kukuba kaloku izityalo zam azizufumana manzi. Xa zingafumani manzi zizokoma zingakhuli ngokufanelekileyo. Xa ndingenayo imveliso yezityalo, andikwazi ukuvuna ngexesha lokuvuna ndithengise ukuze kubekho ingeniso. Loo nto ke ingabangela ukuba kubekho indlala noqoqosho lungahambi kakuhle.

Iitapile yenye yemifuno endiyithandayo. Ndizithanda kakhulu kuba zinesondlo, zinintsi futhi into endinozipheka xa ndisebenzisa iitapile. Uyakwazi uzifaka kwisityu okanye uzinqunqe uzenze ii-potato chips, kanti uyakwazi nozibilisa wenze i-potato salad.

Into endinokuyenza ndakufumanisa ukuba ezinye zeegusha zam zifunyenwe ngamangolwane ndingazohlula, ndibeke bucala ezi zinamangolwane zingahlali nezi zingachaphazelekanga ukuze zingobelani. Ndingafuna amachiza okusela aza kubangela ukuba afe amangolwane, ndifune amachiza okuhlamba uboya azawababulala ukuze angandi.

Ukuzilimela kuyaqinisekisa ukuba uyawusoloko unokutya kuba kaloku akubikho sidingo sokuba ukhuphe imali uye evenkileni. Ngaloo ndlela uwonga imali futhi uyaqinisekisa ukuba ikati ayilelanga eziko. Xa uzilimele ngokwakho uphucula ubomi bakho nobefemeli yakho.

Iziqhamo ezixhaphake ukuvuthwa kakhulu ehlotyeni zizitrowubheri.

Izinto ezinokubangela ukuba ndiqiniseke ukuba ndingakwazi ukuba ngumlimi ovelisa iwayini yimozulu yale ndawo ndihlala kuyo, kuba kaloku imozulu kufuneka ilungelelane nee-grapes ezi kuzofuneka ndizityale ukuze ndivelise iwayini. Ukuba imozulu ayihambelani nokukhulisa ii-grapes, loo nto iyawuthetha ukuba andinokwazi ukuba ngumfama ovelisa iwayini. Ngoko ke imozulu yiyo ebalulekileyo ekuqinisekiseni, ekuthatheni kwam isigqibo sokuba ndibe ngumfama wewayini.

Kungafuneka kuqala baqinisekise ukuba bawongile amanzi kwangethuba. Bakuba beqinisekile ukuba amanzi onele okanye angathatha ixesha elide esekhona, baqalise ukulima ukuze izityalo zabo zisoloko zifumana amanzi nangona nje imvula inqabile.

Indawo endinokuyindwendwela kuqala nguDepartment of Agriculture and Rural Reform kuba kaloku kulapho kufundiswa khona ngokulima, kulapho inkxaso yabalimi ifumaneka khona.

Ulutsha luyavuyiswa kakhulu zizinto ezinika umdla, ngoko ke ndicinga ukuba ulimo kungafuneka kusoloko kuthethwa ngalo ukuze baqhelane nale nto ikukulima. Futhi kungafuneka bafumane inkxaso yezimali ukuze bathi xa sebeqalile bangasokoli ngezidingo zabo ezifana nezixhobo zokulima, iimali abazidingayo ukubiya imihlaba yabo, yonke nje into edibene nokulima abantu abatsha bafuna inkxaso. Funeka kusoloko kukho umntu ozabanceda uba bexakiwe, umntu abekho ngethuba kuba ngabantu abangakwazi ukulinda. Ngoko ke kufuneka inkxaso isoloko ikufutshane kubo, behleli bakhuthazwa ngokulima.

Mama, tata, jonga, jonga, jonga ndifumene umyalezo kuthiwa ndisifumene isikolo. Ndizohamba ndiyofunda. Yho andisavuyi, andisavuyi, mama. Uyayazi uba kudala ndiyilindile le nto, yho. Uyayazi uba ubomi uba buzotshintsha kanjani, yho. Yho mama andisavuyi. Mama, bathi ndizawufumana inkxaso, bazawundibhatalela isikolo. Yho mama, bazandinika imali yeencwadi. Yho andisavuyi, yho ulungile uThixo. Mama, uyayazi ubuya kwam, ugqiba kwam nje ufunda uyayazi uba ndizawuziqalela ifama yam. Akho nto sawuphinda siyisokole apha ekhaya. Buzawutshintsha ubomi bethu, soze buphinde bufane, mama. Yho andisavuyi.

Into efika kuqala kum kukuba mandikhawuleze ndikhwele emthini ndiwakhe kangangoko amaqunube, njengoba ndisikha ndimane ndisitya. Ndizawakha kangangoko ndigoduke nawe kuba kaloku asizi oko apha ehlathini so andizuphinda ndiwafumane.

Ndingamcebisa ukuba xa etyala aqinisekise ukuba uvula isithuba phakathi kweendawo afaka kuzo imbewu ukuze aze athi xa eqala ukukhula abe nomhlaba owaneleyo wokwanda, sande isivuno sakhe.

Xa ndiqala uwabona ndingatsho kubo bandinike ndiwajongisise ukuze ndiqinisekise ukuba ngala atyiwayo okanye ngala angatyiwayo. Ndakuba ndiqondile ndibe sendibafundisa umahluko ekufuneke bawujongile kukho la atyiwayo nala angatyiwayo ukuze bangazifumani besengozini yokutya ityhefu ngenye imini.

Imingeni xa uvelisa ujongilanga yeyokuba kufuneka uqinisekise uba utyala kumhlaba olungeleyo, umhlaba ongelilo udongwe, umhlaba ozawukwazi uginya amanzi. Ujongilanga ufuna usoloko eselangeni, kufanele afumane ilanga mihla le. Ujongilanga akafuni ukunkcenkceshelwa ngamandla kuba loo nto ingenza ukuba zimoshakale iingcambu zakhe.

Xa ndizicingela ngokwam, inoba ziye zixoxe ngokuba azuba usuku lazo lokufa lawufika nini njengoba zisoloko zibona ezinye uba zisoloko zixhelwa. Ndicinga uba zisoloko zinexhala nazo. Ndiphinde ndicinge uba zithetha ngale nto yoba zasoloko zisetyenziswa. Uyakhumbula kaloku uba zizo ezilimayo phaa emakhaya. Ngoku inoba ziyaxoxa ngezo nto zinjalo.

Kulula ukulima umbona kuba umbona uwulima noba kunini na kwaye umbona uyakhula noba awunkcenkceshelwa. Into wena owuthi uwuxhase ngawo ukuze ukhule ngakumbi kukuba uhlakule ususe ukhula.

Ndicebisa ukuba uqale ngezinto ezikhawulezayo ukukhula, ezifana nesipinatshi itumato, futhi utyale izinto ozaziyo uba niyazityisa yonke le mihla. Ungazixuba into ozityalayo endaweni enye ukuze umhlaba wakho utyebe.